Le kae? Ke teng abuti waka. Ke bona hona le ntho, ke sa e utlwisiseng ha re tla mona tabeng tsa ka tsa dibanka le account-o ena ke e butseng le lona abuti. Ke bona tjhelete yaka e ntse etswa moo ke sa tsebeng hore e tswa ka mabaka a ntseng jwang hobane ke entse hore o bolokehe moo, empa yona e ntse e tswa nako e kgolo le e nyane ha ke utlwisisi. Hobaneng tjhelete yaka e ntse e tswa ka mokgwa ona? And ka tsela e ke bonang ka yona, ke bona eka ke tlo tlohela ho banka le lona mona hobane ke bona fela e le bolotsana fela ntho e leng teng mona. Ka hobane tjhelete ena kea sebeletsa, yanong ha ke hopole hore ha ke e behile ho lona bankeng e ka kgona ho na e ntse e tswa hanyane hanyane ke sa bone hore e ya kae and ke sa e hule le nna ke sa e sebedise. Ke kopa tlhaloso e tebileng hore hobaneng. Hobane ha ke utlwisise.

Ee, ke na le botshepi bo boholo-holo hore leano le la lepato la lelapa le ka nsebeletsa hantle and ha monate and ka nepo. Hobane ha ke shebile leano lena la lepato le tjhelete eo ke ke e patalang le hore bokgoni ba teng bo ka ba teng. Ke bona eka ba ka nsebeletsa hantle haholo, haholoholo batho bao ba leshome hobane ha se rona ha se nna fela ya patalang leano lena. Ke tshepa hore batho ba bangata ba ntseng ba patala, mme ke ka hoo ke reng ba ka ba le bokgoni ba ho nthusa ka lepato la batho bao hang-hang.

Mme le ntate, jwalo ka ha le bona hore ke mafelo a beke and kwana sekolong ba itse ba batla tjhelete ya ditefo tsa sekolo hore di patalwe pele ho Mantaha. And hona jwale dibanka se di kwetswe ka boholo ba tsona. o ka kgona mo founung ya hao ra etsa hore re fetise tjhelete e kalo e ba e batlang sekolong account-ong ya bone ka phone. Hoo ho bobebe haholo ebile ha ho batle le hore no ntso o fola di-line tse telele kwana dibankeng. O nka feela phone ya hao. O kena App-eng ya bone ya hao founong moo, ebe o isa tjhelete ka nqane account-ong eo ya sekolo.